Balemirui ba ka apara moaparo o bitsiwang di-reflector, tse o kgonang go di bona le ha o le kgakala, mme ba e share-rile go na le ba bangwe ba ba berekang ba sa bonale.

Go le gantsi mo lelapeng la me, ba rata dijo tse di sa tsweng mo tin-ing, mme tse di omisitsweng tsone e leng thata segwapa le khabetšhe, go le gantsi nna ke ithatela lephutsi.

Ee go le gantsi, diphologolo tse di beolwang ke akanya e le dikoko tse di kgonang go beela mae ke akanya yalo ka gore tsone o kgona go di ikgodisetsa.

Ke akanya gore ba ka, ka go di dirisa ka kelotlhoko, mme ba sa fetelela go ya gwile ka gonne ga ba ka di dirisa thata go feta selekano ba tlo go felela ba se na di tlhokega tseo.

Tsela e e amang diphologolo fa e ntshiwa matlalo ka yone, ke tshwaro ya teng go tshwara ka teng le ka nako ya teng e ntshiwang matlalo ka yone.

A go na le malwetsi a diphologolo a a tshelanang le batho, ebile ke malwetsi a feng ao, ha e le gore a teng, mme le gore ba itlhokomela jang mo disenying, ke tsela e feng e mmuso ba nagana e ka ba thusa ka o ne.

Ya thekenoloji e dirile dilo bonolo thata fa go ntshiwa letlalo la diphologolo, mme ga go tseye lo lobaka ebile, e fokotsa thata le bokotsi jwa quality ya letlalo.

Tlelaemete e ama thata ka fa e le mogote thata, e ka senya le kgolo ya dijalo, mme le, ba e bitsa mmu, soil erosion e ka senya mmu o o merogo e golelang mo go o ne.

Ee ke nngwe ya dijalo tse di mo kotsing ya go nyamela, mme gape go jala ga rooibos go tlhokagala metsi a le mantsi, mme yona e tlisa ditiro le go godisa gape le ikonomi.

Mosola wa thekenoloji mo temothuong ke tiriso ya di-drone-o, mme e fokotsa madi a go ka hire-a difofane, mme, drone-o e dira tiro maklik, bonolo gore mongwe wa polase a ka kgona go ka collect-a e leng yone data e e ke e dirisang go ka analyse-a.

Mo Aforika Borwa go na le makala a le mantsi a ba temothuo e nyenyane ba ka kgona go ka tsenya application gore ba kgona go bona letlotlo le gore ba godise kgwebo ya bone ya temothuo.

A ka kopa ba mafapha a lefatshe a, ba mo itsisi gore leungo le la avocado ga le gole fela-fela, mo lefelong le lengwe le le lengwe, go le gantsi mo South Africa le golela kwa Mpumalanga le kwa Natal-a ka gonne lefatshe la bone ke le le, ga la oma le ke lefatshe le le metsi mme le gola bonolo leungo le la avocado.

E ka thusa thata, ka gonne fa go agilwe dikhuti tse o gaufinyana le masimo, ka fokotsa le nakonyana fela, ya go tswa go ga metsi kgakala.

Go le gantsi dikao tsa mekgwa ya go baakanya mmu di simolola ka go, o ka siamisa mmu pele, wa dirisa manure e leng, e tutafatsang mmu o re dijalo di kgone go gola sentle.

Matamo a botlhokwa thata fa go sena metsi a tswang, ba ka kga metsi go tswa ko matamong, mme mo lefelong le ke dulang mo go lone ga gona matamo a gaufinyana.

ke akanya gore bontsi jwa badiri ba tla latlhegelwa le ke tiro e e leng, e tlileng go senya ikonomi ya rona e isa ikonomi ya rona ko tlase.

Go phuthela ga dijalo go botlhokwa thata, go netefatsa gore di fitlhela bareki ebile di le mo maemong a siameng, a kwa godimo, go ka phuthela ke go kwala gape le go kwala leina la kgwebo ya ka.

Fa o dira di gwapa, o sega nama fa o fetsa go e sega, o e tshela letswai o tshela sengwe seo le mafura, mme morago ga moo, wa di omisa, o a di omisa sebakanyana, e ka tswa e le matsatsi a le mabedi.

Merogo e fana ka dibithamini mme le e nngwe ba e bitsa fibre, go tsenyeletsa le dikotla, mme di dira gore masole a mmele a ikemele.

Go na le tse dintsi thata tse di ka golelang le mo botsididing, e leng khabitšhe, khabitšhe ke nngwe ya merogo e kgonang go golela le egg plant, mo botsididing mme mo mogoteng yaka khabitšhe e leng nngwe ya merogo e kgonang go golela mo seemong la go le tsididi la go fisa, ga go fisa gape ke tsenyeletsa le pepper, le pepper ke nngwe ya tsone dijalo tseo.

Diphologolo tse di siameng go gamiwa ke kgomo ke podi le nku.

Ba tshwanetse goya go bona ngaka ba ya bookelong bo bo gaufinyana gonne fa ba lwala ba ka tla ba tshwaetsa le diphologolo.